Yes, ngikhuluma ngolwazi lami mayelana newebhusayithi ye-UIF ukuthi u-UIF itholwa umuntu oseke wasebenza enkampanini ngesikhathi esithile ungangonyaka noma noma izinyanga esebenza. I-UIF uyithola itholwa umuntu ongasebenzi oke wasebenza ngaphambilini mase.

Ngingakuthola kulula kakhulu ukuthi ngithole amadokodo ngoba amadododa adingakalayo amadokodo amabili i-UI nineteen ne-UI fourteen. Lawo madokodo kuphela adingakalayo ukuze uthole imali. So ngingafaka amadokodo ngilinde isikhashana emva kwesikhashana imali iyobe isingenile.

Ngokucabanga kwami i-overdraft imali eyisikweletu asuke eyithathile uDanny. Ngicabanga ukuthi imali eyisikweletu uhlobo lwemali okungenzeka ukuthi engakhokha inyanga nonyaka kuze kuze kuphele unyaka owodwa. Lokho kungamholela ekutheni uma kudingakala ukuthi ebuyise le mali ngoba usuke eyithatha ngesikweletu. Ungamthatha kuzoba kuyena ukuthi uyikhokha isikhathi esingakanani.

Uma abazali sebekhulile kuye kube nzima ezinganeni ngoba umthwalo ubuthwele abazali wokondla endlini nokusebenza usuzobhekisa ebantwaneni. Lokho okwenza ukuthi iyiphi nayiphi ingane kumele ihambe iyofuna umsebenzi. Isebenze ukuze ikwazi ukunakekela umndeni wayo futhi kmele ibandakanye ey'ntweni ezifana njengomasingcwabisane omasingcwabisane ukuze nama-life khava ukuze bazinakekele ekugcineni uma kukhona oyedwa odlula emhlabeni ekwazi ukukhaveka.

Ngicabanga ukuthi amabhange enze umsebenzi omkhulu kakhulu ekutheni athathwe aqoqe wonke umniningwane ngomuntu ngaphambi kokuthi akhokhe. Ngibona ukuthi amabhange ayeye athathe imininingwane yakho, ikheli lakho, umazisi, inamba kamazisi, namagama abantu abasondelene nawe, namagama omndeni wakho. Lokho kubanga kube kube lula kakhulu ekutheni amabhange akuthole.

Yebo, ngokwazi lami kukhona ubunzima kwezobuchwepheshe ngoba i-inthanethi igcwele kakhulu abantu and abantu banazo izinsiza zokuntshontsha imininingwane ebalulekile yabantu. Njengokuhekha lokhu okungagcina kunomthelela wokuthi abantu bagcine bebe izimali khona ku-inshwalense futhi kube khona ubugebengu. Ngokuzizwa kwami ngale nto le ingcono kuthiwa kuqashwe abantu abazibophezelayo ukuthi ngeke bekwenze ubugebengu.

Yoh, i-fixed, i-fixed deposit kuyinto enhle kakhulu le mali ungazitshela ukuthi imali nje oyiphonsa iminyaka kancane kancane kodwa inzuzo yayo ekugcineni kugcina sekuyinto enkulu kakhulu ebengingakaze ngize ngilindele. Ngendlela ibe nkulu ngayo ngikwazile ukwenzela zonke izidingo zami kanye ney'dingo zabantu abasondelene nami, ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga. I-fixed diphozithi kuyinto enhle kakhulu ukubopha imali kancane kancane kuze kugcine sekulunga ekugcineni. Sifike isikhathi sekumele ukuthi ukhiphe.